Idatha libiza imali ephezulu, ngombanyana kwesinye isikhathi lokha nawuthenga idatha bakutjela bonyana idatha lakho lizoku-eksapayara emalangeni amabili azako amathathu, amane, amahlanu. Kodwana nawuthi uqala imali leyo ilingana nemali yedatha lenyanga yoke kodwana li-ekspayara before inyanga phela.

Idatha liqakathekile ebantwini, ngombanyana abantu baliberegisa kumaliledinini uku-connector ku-internet, baliberegisa kuma-computer, kuma-laptop uku-connector ku-internet. Nasithi siyaqala i-internet iberega malanga woke, zinengi izinto nelwazi esilithola ku-internet. Ngaphandle kwedatha asikghoni bonyana ilwazi elinjalo singalithola.

Ukubukela amavidiyo kuqeda idatha elinengi ukudlula lokha umuntu nakathumela imilayezo, ngombanyana lokha nawubukele ividiyo Uberegisa ama-megabyte wedatha amanengi ukubukela ividiyo, namkha ingaba yinye kodwana Uberegisa ama-megabyte amanengi. Lokha umuntu nakathumela umlayezo Uberegisa ama-megabyte amancancani khulu.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha kuze lingapheli msinyana, ngilokha nangabe akaberegisi umaliledinini wakhe namkha i-laptop avale idatha lingahlali livulekile ngaso soke isikhathi. Ende umuntu kuze abulunge idatha kufanele bonyana enze izinto ezibalulekileko kuphela ku-cellphone kumaliledinini kuphela.

Lokha umuntu nakaphelelwe lidatha akasakghoni ukuthumela abanye abantu imilayezo nge-WhatsApp, akasakghoni ukungena ku-inthanethi, akasakghoni ukungena eenkundleni zokuthintana i-social media ezifana nabo-Facebook, abo-TikTok, abo-Twitter njalonjalo akasakghoni ukungena lapho.

Idatha umuntu angalithenga bonyana aye estolo afike alithenge bamunikeze, namkha angalithenga ngebhanga aberegise into esiyibiza ukuthi yi-cellphone banking, namkha angaberegisa i-app yebhanga yebulungelo angene ngaphakathi kwe-app, bese-ke azithengele idatha alifunako.

Idatha enarheni yeSewula Afrika, liyadura imali yakhona lingabiza i-twenty megabyte yedatha ungayithenga mhlambe nge-ten randa ukuya ku-fifteen randa. Bese-ke i-one gig yedatha ungayithenga nge-thirty randa ukuya ku-fifty randa.

Idatha lokha nalithengwa bentwana besikolo kufanele libize imali ephasi, engange-five randa bese bangathola one gigi yedatha, ngombanyana abentwana besikolo abanayo imali ababeregi begodu baliberegisa khulu idatha ukusetjha ilwazi ku-internet.

Imihlobo, imihlobo emibili yedatha ngile elandelako, sinedatha olithenga nje bese liyokuhlala inyanga yoke linga ekspayari, bese sinedatha lelanga nawulithenge namhlanje ngo-twelve o'clock ebusuku liya ekspayara.

Ipilo yanje ngaphandle kwedatha akusese ngiyo, ngombanyana idatha lenza bonyana yoke into sikghone ukuyithola, sikghone ukuthola ilwazi, sikghone ukuthintana eenkundleni zokuthintana kuma-Facebook, kuma-WhatsApp. Idatha lenza bonyana sithole ilwazi esilidingako esiliberegisako malanga woke. Idatha lenza bonyana sithole ama-direction, idatha lenza bonyana ubujamo bezulu sibazi ukuthi bunjani. Ngaphandle kwedatha asina internet ngaphandle kwe-internet asina lwazi.

ESewula Afrika, idatha libiza khulu ukudlula kezinye iinarha zangaphandle, ngombanyana urhulumende akangeneleli emakhamphani athengisa idatha njengabo-Vodacom, abo-MTN, abo-Cell C. Urhulumende mele angenelele akhulumisane nabo. Okhunye-ke urhulumende mele aba-surbsidize, kube nemali urhulumende ayikhiphako abanikela yona, bazokukghona bonyana behlise idatha woke umuntu alithole ngentengo ephasi.

Mina idatha ngilonga ngokuthi ngivale amanye ama-epu kumaliledininami, ama-app lawo engingawaberegisiko ngalesosikhathi. Ngivula yinye i-app namkha mabili ngiwaberegise kodwana ama-app amanye, ayakghona bonyana adle idatha nangiwavulileko nalokha ngingawaberegisi. Kuqakathekile khulu bonyana sihlale siwavalile ama-app esingawaberegisi.

Ikampani enedatha elibiza nconywana nginaka i-Telkom, ku-Telkom ungathola i-router namtjhana ulithenge idatha lakho lenyanga libiza imali ephasana nokho.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi kudla idatha elinengi, ukudlula lokha umuntu angene eenkundleni zokuthintana.

Ngendlela engibona ngayo kuyafana lokha umuntu nakathenge idatha elinengi nalokha athenge idatha elincancani, ngombanyana elinengi ungalithenga uthi wena lidatha ozoliberegisa inyanga yoke kodwana uliqede ngeveke ekubeni ulithenge ngemali ephezulu. Lo othenge idatha elincancani mhlambe idatha lelanga namkha lamalanga amabili, ulithenge ngemali ephasi ngokuya ngami ngibona sekufana nje.

Ngendlela idatha lithengwa ngakhona kuyahluka ngokuya ngeenkampani ezithengisa idatha. Esikhathini esinengi kuba neenomboro ozibethako kumaliledininakho lokha nawuthenga idatha, namtjhana ungaya estolo uyokuthenga idatha nawubuya la uprese iinomboro ezifana nabo star one four one hash, uzibethe ku-cellphone yakho bese ufaka idatha. Namkhana idatha ungalithenga nge-app yebulungelo then nawuqedako bese ulifake ku-cellphone yakho.

Kuyahluka ngokuya ngamakampani athengisa idatha begodu kuhluka ngokuthi idatha olithengileko ngelelanga namtjhana ngeleveke namtjhana ngelenyanga na. So kuyahlukahluka likhona idatha eliphela ngelanga, ulithenga namhlanje li-eksapayare namhlanje ebusuku, likhona idatha elithatha amalanga alikhomba iveke ukusuka lapho liya-ekspayara, likhona idatha elithatha inyanga amalanga amatjhumi amathathu woke, bese ukusuka lapho liya-ekspayara.

Idatha kufunjathwako liphela msinyana khulu kunedatha le-router yangendlini, ngombanyana ku-router wenza isivumelwano nekampani ethengisa idatha bonyana bakunikele idatha elizokuqeda inyanga yoke, namtjhana bakunikele idatha esilibiza bonyana yi-unlimited data alipheli liyophela ngemva kwamalanga amatjhumi amathathu. Ngokwenza njalo idatha lakhona liyahlala isikhathi, alipheli msinyana kodwana idatha likafunjathwako uyazithengela wena uzifakele, uliberegise laphela liphelile.

Ifilimi leSewula Afrika elithandwa khulu phetjheya lifilimu elifana ne-Sarafina kube nefilimi elibizwa ukuthi yiTsotsi amafilimi lawo athandwa khulu ngaphetjheya.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala ngokuthi yoke into ithoba ngaye igcina ngaye. Umuntu loyo zoke izinto ezenzakalako kilelo filimi leyo naye ubakhona lapho yoke into ikhomba yena.

Abalingisi bamafilimi abanye bagcina sele bahlotjaniswa nendima ebayilinganisako efilimini lelo ngombanyana abantu bajwayela indima ebayidlalako efilimini i-charactor bajwayele umuntu loyo njengomuntu ebambona efilimini, so eengqondweni zabantu kugcine ngokuthi umuntu loyo uphila ipilo enjalo mangabe umuntu ulingisa indima yesilelesi efilimini abantu abanengi eengqondweni zabo bamthatha njengesilelesi.

Iye, ngiyavuma kwamanye amafilimi kuyaba nomthelela eenlelesini ngombanyana iinlelesi zibona into eyenzakalako efilimini bese bafunde bese bayenze. Umzekele lokhu ukuthuthumbisa kwama-ATM nokwetjiwa kweenkoloyi iinlelesi ezinengi lokho bayokubona emafilimini kuyenzeka bese bayafunda bese bayakujwayela nabaqeda lapho bayakwenza.

Amafilimu wamalanga la esikhathini esinengi aku-inthanethi abantu bawabukela nge-inthanethi ngombanyana ku-inthanethi kunabantu abanengi bese-ke kuba nabanye abantu abanganakghono lokuthi bangangena ku-inthanethi kodwana lapho bancani, so umuntu onjalo angabukela ifilimu e-TV, angaya emasinema ayolibukela amasinema nokho asesekhona.

Mina ngithanda ukubukela amafilimi ku-inthanethi kumaliledininami ngombanyana ngikghona ukubukela ifilimi nanyana ngikuphi kubalula lokho angilindi bonyana ngifike ekhaya kuze ngiyokubukela ifilimi ngilibukela khonapho nanoma ngikuphi.

Indlela yokubuyela amafilimi engabizi kangako kukobana umuntu abukele ifilimini kumabonwakude ngombanyana sele ulibukela ku-inthanethi kuyadura kuyabiza ngombanyana uzoli-download, mawuli-download mele ube nedatha enengi bukela ifilimi kumabonwakude akubizi khulu.

Ifilimu engeze ngalilibala elingaphumiko emkhumbulweni lifilimu elibizwa bonyana yi-Italian Job lifilimu ngalithanda khulu ngalibuyelela ngilibukela ngilibuyelela ngilibukela ifilimi lelo ihliziyo yami yagcina ilithanda khulu kunezinto bezingikara kulelo filimu lelo.

Mina amafilimi ngiwathandela bonyana angipha umcabango omuhle ayangifundisa ezinye izinto benganalwazi kizo, sele ngibona into leyo ivela lapho kufilimu ngiba nelwazi ngayo into leyo sokunengi engikufundako emafilimini.

Mina amafilimi ngithanda amafilimi la abantu bayalwa khona ngithanda amafilimi ane-action, action ngilokha kunesenzo esithise mhlambe sisenzo esithusako isenzo la kulinyazwa khona abantu, isenzo la abantu bangena emabhanga bebe iintwanyana ezinjalo ngithanda amafilimu anokuguruzela ane-action.

Amafilimu ngobunengi akasabukelwa khulu kumabonwakude nangemtjhini yamavidiyo ngombanyana abantu bakhetha ukubukela amafilimu kibomaliledinini, kuma-cellphones nakuma-smartphones, kuma-tablet kuma-laptop njalonjalo. Lokho kwenza ipilo ibe lula ngombanyana umuntu ukghona ukubukela ifilimu asekamurweni lakhe nanoma umabonwakude anganawo but uyakghona ukuthi abukele ifilimu ku-smartphones.

Umdlalo engiwaziko bonyana udume khulu ephasina mdlalo ofaka hlangana uNelson Mandela mdlalo obizwa bonyana yi-Long Walk To Freedom.

Zemidlalo zithandwa khulu ngombanyana yinto ethabisa abantu iletha ukujabula abantu sele babukele umdlalo bayaqola nengqondweni neenkinga zabo bayakhohlwa ngazo kancani libangelo abantu abanengi bathanda ukubukela imidlalo khulukhulu kumabonwakude.

Esikhanthini sanje sikghona ukubukela umdlalo kumaliledinini lokho kuba nomthelela wokuthi kwenze umuntu bonyana abantu bangasayi ngobunengi ematatawini ngombanyana sekulula kuthi umuntu angabukela umdlalo. Mangathi uyaqala ematatawini akusagcwali khulu abantu abasayi ngobunengi ngombanyana abantu bakghona ukubukela imidlalo kibomaliledinini.

Mina kuneminye imidlalo ngiyathanda ukuyibukela bunqopha ematatawini nakudlala iinqhema ezikhulu abo-Kaizer Chiefs, Orlando Pirates njalonjalo kodwana nakudlala iinqhema ezincani ngibhederisa bonyana ngibukele kumaliledinini wami ngingayi etatawini.

Idatha enarheni yeSewula Afrika libiza imali ephezulu khulu liyadura. Into eyenza ukuthi lidure khulu ngombanyana nawuthenga idatha bazokutjela bonyana idatha lelo ngelelanga liyaphela namhlanje nofana ngeleveke liyaphela after iveke nofana ngelemveke embili. Bese wangaliberegisi liyaphela. Lenyanga nalo wangaliberegisi liyaphela ekubeni idatha lelo ulithenge ngemalakho.

Idatha liqakathekile ebantwini, ngombanyana ngilo elenza ukuthi abantu bangene ku-inthanethi bathole ilwazi. Abantu bangene bathole ama-emails, bawathole bawafunde. Ngilo elenza ukuthi abantu bakghone ukuqhumana bakhulume ngama-App afana nabo-WhatsApp, nabo-Facebook nayo yoke ku-social media. So liqakatheke khulu.

Okuqeda idatha khulu phakathi kokuthumelana imilayezo nokubukela amavidiyo. Kubukela amavidiyo, ukubukela amavidiyo kuqeda idatha khulu ngombanyana lokha nawubukela ividiyo, uberegisa ama-megabytes amanengi ukudlula lokha mawuthumela nomuntu imilayezo. Nje-ke nawubukela amavidiyo idatha lakho likhamba msinyana bese liphele msinyana.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha kuze lingapheli msinyana. Ngilokha mangabe akaberegisa umaliledininakhe ngaleso sikhathi alivale idatha. Endeni kube nesikhathi la angabukeli khona amavidiyo nakungenasidingo. Angangeni ku-inthanethi nakunganasidingo. Aberegise idatha nakunesidingo kwaphela.

Umuntu makaphelelwe lidatha akakghoni ukuqhumana nabanye abantu ngama-App afana nabo-WhatsApp abo-Facebook bese akakghoni ukungena ku-inthanethi. Akakghoni ukufunda ama-emails, ayikho nje into angayenza kumaliledinini engamupha ilwazi. Engenza ukuthi aqhumane nabanye abantu namkha kubekhona okuthile okutjha akufundako.

Abantu idatha balithenga ngokuya esitolo esiseduze, bese-ke abanye idatha balithenga ngokungena kuma-App webhanga akhona kumaliledinini wabo. Nalapho bayakghona ukuthi balithenge.

Idatha eSewula Afrika liyahluka neentengo zalo lidatha azifani. Kunedatha eliphela ngelanga, idatha eliphela ngelanga ungalithenga mhlambe amatjhumi amabili wamaranda. Idatha elingafikela ku-two hundred and fifty megabytes, bese kube nedatha leveke ungalithenga mhlambe ngekhulu lamaranda. Mhlambe uthole-one gig nofana-two gig bese-ke kuba nedatha lenyanga. Ungalithola ngamakhulu amabili wamaranda, mhlambe kube yi-ten gig kube yi-fifteen gig njalonjalo.

Ngicabanga bonyana idatha ebantwaneni besikolo kufanele libize amaranda amahlanu ukuya emarandeni alitjhumi, ngombanyana mawuthi uyaqala, abentwana besikolo baberegisa idatha khulu benza ama-research, benze nama-home work, bafuna ilwazi malanga woke. Ilwazi abaliberegisa eemfundweni zabo. Abentwana bayagugula kufuneka idatha.

Imihlobo emibili yedatha sine datha lasebusuku, lithoma ngo-twelve bese liphela ukuberega ngo-six ekuseni. Bese sine datha lemini lithoma ngo-six ekuseni bese likhambe kufikele nakubetha u-twelve o'clock wasebusuku khona.

Ipilo ngaphandle kwedatha kuhle kuhle akusiyipilo ejwayelekileko ngombanyana ngaphandle kwedatha izinto ezinengi awukghoni ukuzenza. Awukghoni ukubukela amavidiyo, awukghoni ukulalela iingoma, awukghoni ukungena ku-inthanethi ufune ilwazi, awukghoni ukuthi ungakhuluma nabanye abantu ngama-WhatsApp ngama-Facebook. So ipilo ngaphandle kwedatha akusiyipilo ejwayelekileko.

Ekhethwapha eSewula Afrika idatha libiza khulu ukudlula eenarheni zangaphandle. Ngicabanga bonyana libiza ngoba urhulumende akakafaki isandla emakhamphanini athengisa idatha. Urhulumende kumele afake isandla arhelebhe urhulumende. Kuze abantu bazokukghona ukuthi bathenge idatha ngentengo ephasi. Sele urhulumende angakafaki isandla, idatha lizokuhlala lidura khulu ukudlula eenarheni zangaphandle ngombanyana eenarheni zangaphandle urhulumende wabo kuyabarhelebha.

Mina idatha ngilonga ngokuthi kumaliledininami la kuma-settings ngiqale into esibiza bonyana yi-background datha bese ngiyivale ibe-off. Esikhathini esinengi i-background datha mayi-on bese-ke kuba nokuthi nanyana umaliledinini wakho ungamuberegisi, bese idatha liyadleka liyaphela. Ngiqala izinto ezinjalo begodu ngingena ku-inthanethi nanginelwazi eliqakathekileko kwaphela. Ngaphandle kwalokho angingeni ku-inthanethi. Namavidiyo ngiwabukela nanginesidingo, nakunganasidingo angiwabukeli. Ngokwenza njalo ngiyalonga idatha lami.